IRobben Island yenye yeendawo zembali zalapha eMzantsi Afrika. Ndingabaxelela ke ngoba ke akukho bantu ehlabathini abangamaziyo uNelson Mandela, kungoko ke ndingabaxelela ukuba iRobben Island yindawo eyayivalele uNelson Mandela ngexesha lengcinezelo. Ngexesha lengcinezelo uNelson Mandela wayevalelwe eRobben Island, kungoko ke banganawo umdla wokuba basuke bahambe bayoyibona iRobben Island ngoba bazawube besazi indaba kaNelson Mandela.

Mqhubi, ndicela icuba ulicime ngoba ke kule teksi sikhwele kuyo incinci kakhulu ngoko ke umsi ugcwala apha eteksini. Kwaye ke singabanye sihlutshwa zizifuba, asifunekanga ukuba sirhogele umsi wecuba. Sicela ke tata icuba ulitshaye xa uhlikile phantsi ungalitshayi apha eteksini.

Imicelimingeni yokusebenzisa isithuthuthu kwidolophu endihlala kuso kokokuba abantu abahamba ngesithuthuthu amaxesha amaninzi baye bafumane ke ukurojwa ngootsotsi, zizigilamkhuba. Izigilamkhuba ziye zifumane ixesha lokubakhuthuza ngawo wonke amaxesha. Kwaye okunye ke isithuthuthu siyathanda ukugaxeleka ezingozini ixesha elinintsi kwaye ingozi yesithuthuthu ayibi ntle kakhulu. Umntu olimala ngengozi yesithuthuthu amaxesha amanintsi uye ke angalenzi ixesha lokuphila.

Uxolo sisi, mna eyam indlela ikhomba eKapa. Eyam inqwelomoya bekumele uba ibheka ngaseKapa kodwa ngoku igama lam uye walifaka phantsi kwabantu ababheka ngaseRhawutini. Ngoko ke le mpazamo ndiyacela niyilungise ngoba mna andiyi kwicala laseRhawutini, ndiya kwicala laseKapa. Ndiyacela sisi ukuba niyilungise ngokukhawulezileyo le ngxaki.

gxininisa ukuba iimoto kufuneka zibe kwimeko efanelekileyo xa zihamba ezindleleni ukuze zizokwazi ukukhusela impilo zabanye abantu endleleni, zingabeki iimpilo zabanye abantu engcuphekweni kwaye wonke umntu akhuseleke ezindleleni. Kungoko ke uRhulumente ehlala egxininisa ukuba iimoto mazibe kwimeko efanelekileyo xa zisezindleleni ukuze wonke umntu aze akhuseleke, angabeki bomi bam umntu engozini.

Ngamaxesha amanintsi izinto eziye zikhokhelele kumsindo nokuxabisa mna phakathi kwabaqhubi beeteksi nabanye abaqhubi bezinye iimoto kukokuba abaqhubi beeteksi abanayo indlela entle yokuqhuba ezindleleni. Abaqhubi beeteksi baye baqhube ngokungathi indlela yenzelwe bona kuphela, baye ke bangakwazi uzihlonipha ezinye iimoto kwaye ke baye bafune ukwenza unothanda ezindleleni. Kungoko ke baye ke baxabane kakhulu nabaqhubi bezinye iimoto.

Iingenelo zokuphatha iprem xa ndihamba nomntwana wam oneminyaka emibini kungokuba iyandinceda kakhulu. Xa ndihlika eteksini ndiye ke ndimkhwelise kuyo ndimqhube ngayo ke, ngoba umntwana ke xa umbelekile naxa umphethe uye asinde kakhulu. Kungoko ke loo nto ifuna into yoba mandiye ndimbeke phantsi azihambele kube edolophini kuphithizela. Kuba khona ke uba umzali alahlekane nomntwana wakhe ngolo hlobo, kodwa ke xa ndimqhuba ngeprem yakhe ndiye ndikwazi umbeka elisweni lam ngalo lonke ixesha.

Ewe, ndingayixela kwiRoad Traffic Management Corporation ngoba ngendlela ezawube esenza ngayo izawube ingenzi kakuhle, kwaye izawube ibeka ubomi babanye abaqhubi engcuphekweni ngendlela ezawube isenza ngayo ngoba izawube ingalandeli imithetho yendlela.

Ngokoluvo lwam ibhasi ikhuseleke kakhulu kuneteksi ngoba ibhasi ngamaxesha onke ihlala ihamba ngokwemiyalelo yendlela kwaye ebhasini abaqhubi bahlala betshintshatshintshana akufani naseziteksini. Oonoteksi bahlala beqhuba intando yabo ezindleleni kwaye oonoteksi abatshintshani. Umzekelo, ibhasi iyakwazi usuka kwiphondo laseMpuma Koloni lisiya kwiphondo laseRhawutini. Endleleni abaqhubi bebhasi bahlala betshintsha tshintshana omnye alale omnye aqhube kodwa xa kuyiteksi iteksi, izawuphuma eMpuma Koloni oko kuqhuba umqhubi omnye ide iyofika eRhawutini. Ngoko ke mna ndithi ibhasi ikhuseleke kakhulu kuneteksi.

Mna ndicinga ukuba ii-unions kufuneka zihlale phantsi nabaqeshi zibacacisele ngemeko ezibumila kanje ngoba ziyenzeka. Amaxesha amanintsi ke kube njalo abaqeshi bangafuni ukumamela abaqeshwa xa bengakwazi ukuyofikelela emisebenzini ngenxa yeqhankqalazo lasekuhlaleni. Ndisitsho nje ndikhumbula ngonyaka ka-twenty twenty-one apho udadewethu wayengazange akwazi uyofikelela emsebenzini ngenxa yoqhankqalazo loonotekisi kodwa ke abaqeshi abazange bafune ukuva, babaxelela into yokuba imirholo yabo yangala mini bazoyitsala xa kufikelele ixesha lokurhola. Ngoko ke ndiyacinga ukuba abaqeshi kuyafuneka into yoba bacaciselwe ngoba asuba iyintando yabaqeshwa ukuba bangayofikelela emisebenzini.